Dipapadi tsena hore ba di tsebe nka qalella ho ba tsebisa hona metswalle yona e ya ka, e hona hae kapa ho bontsha hona ho tloha internet-eng hore e sebetsa jwang.

Ke tla qala ho tlisa ka ho qalella ho dlala hona team e leng ya ka ke e ratang hona plekeng tsona tsa ho betjha.

Kelello hlalosa ditletlebo tsa ka tsa papadi ya di ke le sekolong e ke etelletse haholo le hona tjena ntse ke tswella pele tse ke tellang ka yona. Papadi ena na.

Phethoho tse laka teng ka oula World Cup ko bana ho bona le batho ba lefatsheng kaofela ho bona batho ba different ba tswa lefapheng hohle fatsheng lohle, ho ba mona le di. Player a tsohle tse tlalang tse tholahalang, rona bolo ba be teng mona Afrika Borwa. Mo e ne le ntho e ntle haholo.

Ke ntho e hantle hore batjha ba rona ba tsebe haholo ka dipapadi tsa rona tsa Afrika Borwa, tse tshwanang le bo diketo le tse ding.

O tla fumana hore ha se mang le mang a ka rata dipapadi tse ding, ha e tla haholo dipapading tsa bolo, netball le tse ding tse ding, jwalo hore hona le batho ba bang ba ratang dipapadi tse tshwanang le tsona bo Chess le tse ding tsa tsona, hobane tse ding di tla ka bo boemo ba motho le bohlale ba hae.

E, kannete di laka ntshusumetsa ho bona o mong wa batho di-social media etsa ka kapa a bapala dipapadi tse ding bo tholahala hore ke ipatla ho etsa ho etsa papadi, ya etsang le ena ng.

Hore a tsebahale kore a e kene social media ala so a lahlele dinepe tsa hae medieng ya hae, a tseba a le ka mabitso a hae. Ke ka mo tla bontsha hore ke moo a tla be e advertis a ka teng hore mang le mang a tsebe ka mosebetsi wa hae o etsang ho kuka dinepe.

Hela hlokomela koloi e tla o tsheisa ko tseo hobane o ntso shebile Phone ya hao, o bapala game. Ha o ya lokela o lokela hore wa ho fihla ka tlung o ka tswela pele ka ho dlala di-game tsa hao, wa tlameha ho tsamaya o ntso hlale di-game bo ntlo hlahelwa ke kotsi e kgolo. Ho nka tshaiswa ke koloi moo o tla etsa.

Dipapadi tse ding di ka thusa ka ho motho a bone boemo ba hae hore o qetelletse a ratile ntho eo hore a qetelletse atleha ka yona. E thusa hape le hore bana ba se ka etsa di thithifatse seterateng.

Ntho ya pele ya hore o atlehe bophelong ke ho qala ke o hlompha batswadi ho hlompha batswadi, ho se ho hlompha batswadi bao fela le ho hlompha mang le mang a pela hao ao jwetsang o kgalemelang ho ikokobetsa, ke yona e ngwe e bohlokwa haholo, e tloba mabapi le katleho ya hao, hlompho e fa nako le ntho e o e ratang le ho mamella ke hola, ntho e tla o etsa hore ho atleha bophelong.

Hee mokgotsi e mala be letsatsi lane ne ke qala ke better, re dlala bolo, ke la ka e tshwara Tjhelete, Ke win yona ka Moqebelo. Nka ke itumetse ke thabile haholo, Ke elelletswe hore tlameha ke sebedise kut tse jwang hore ke ithola Ke win a hona sehlopheng sa bolo, Ke itumetse ke ithabetse ra re ye re lo keteka ka tjhelete ena.

Eya, ke kile ka di bona video tsa bona ke le etsa ntshetso di le nang danke tsa, ke kgalle ho ba ho tshwana le bona, hore le nna ke tle ke etse mesebetsi eo ba etsang le nna hore ke phomelle.